Mo setsong sa ka sa ba-Tswana re apara dikhai, mme di fetogile thata ka gonne re tsene mo thekenolojing re bona diaparo tse di farologaneng, ebile re santse re apara tsona re setse re rata tsona go gaisa tsa setso.

Nnyaa, meaparo ya setso e aparwe ko di-conference-ng, ko di-conference-ng go apariwa meaparo ya kwa diofising e formal.

Ke rata moaparo wa ba-Tswana mare thata thata ke rata wa se-Xhosa o montle, ebile colour tsa teng di farologane, e na le di-pattern-e tse di farologaneng o ka apara se o ka apara se.

Nnyaa, ga ke nagane ke tsone ga ke nagane ke tsone gotlhelele ka gore diaparo tsa setso di a tlhomphiwa, and-e diaparo tsa setso di apariwa ka morero and-e di apariwa ka lebaka.

Fashion, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha sentle gore motho ke wa setso sefe, ka gore jaaka re le batho re itse ditso ka go farologana, re a itse diaparo tsa ditso tse di farologaneng.

Mosadi fa a nyalwa o tshwanetse go apara moaparo o e leng gore o ka se tlhagise matsele o ka se nne le mokhutswane, e bontsha e le mosadi wa motse, e bontsha e le mosadi wa monna, e bontsha e le mme wa lelapa.

Diaparo tsa Setswana di ne di diriwa thata ka letlalo la diphologolo, le matsela a tlhaetseng ka go dirisa . Go ne go dirisiwa dilo tseno ka ntlha ya ditlhokwa tsa tikologo le dingwao tsa setso.

Kamano e e leng teng ka diaparo tsa setso le diaparo tsa basadi ke gore basadi tshwantseng ba tlhompe diaparo tsa setso, ba tshwanetse ba apare diaparo tsa setso fa go tlhokega ebile ko lefelong le le maleba.

Diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le tsa fashion ka gonne gone jaanong go kopanantshiwa fashion-e le diaparo tsa setso, re apara diaparo tsa setso tse e Leng gore di editse ka fashion-e ya segompieno.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi ka go apara sentle, ditso tse dingwe a di dumele basadi ba apara dilo tse dikhutshwane, ga di dumele basadi ba ntshe matsele kwa ntle.

E akaretsa ditshwetso tse di sa siamang mme e ka thusa go rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna, le fa go ntse jalo go na le tse di amanang le go rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna. Pulo ya motswedi ya dipalangwa e atamelang batho ba bantsi, e ka nna ya nna le ditlamorago tse di maswe.

Dikarolo tse di farologaneng, di fetola fashion-e ya basadi. Ditiragalo tsa histori ntwa ya bobedi ya lefatshe, phetogo ya bo nineteen fifty, diphetogo tsa leago, phetogo ya basadi, ga baagi, mabaka a ikonomi, go tlhatloga le go wela ga madi, metswedi ya didiriswa.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tsenya dilo tsa setso mo di-fashion-eng tsa bone, ba batla basadi ba tlhompe setso sa bone ebile ba nne mo fashion-eng.